Izithuthi zesonto la bantu abadala imvamisa kuye kube yizimoto ezincane noma imoto eyodwa enkulu okungaba itekisi, kanti izithuthi zomphakathi kujwayele ukuba amabhasi, amatekisi. Imvamisa zisebenza emadolobheni amakhulu izithuthi zabantu bomphakathi futhi ave zibiza uma uziqhathanisa nezithuthi zesonto, ngoba isonto kusuke kuyi izimoto esikhathini seningi zesonto ngaso sonke isikhathi bahamba mahhala, kanti ezomphakathi zithanda ukubiza futhi isivinini ekuhanjwa ngaso asifani. Ezomphakathi zisuke zijahe ukubuyela emumva, phinde zilayishe abantu bomphakathi.

Ukwethembeka kwamabhasi kukhona, futhi kukhulu, kodwa isinqumo sami sithinteka ekutheni, ngabe ngilale ngihlelile yini ukuthi ngizovuka kusasa ngiye emadolobheni amakhulu. Uma ngilale ngingahlelanga ngiphaphame kuwu-seven ekuseni noma ngo-ten, ngibe sengithatha isinqumo sokuthi ngifuna ukuya emadolobheni amakhulu, lapho ngoba ngingahlelanga sengizohamba noma ngayiphi imoto engizokhona ukuhamba ngayo. Kanti uma ngilala ngihlelile, ngiyakhona ukuvuka ngaso leso sikhathi sokuhamba kwamabhasi, ngoba ngakithi isikhathi esiningi amabhasi ahamba ngezikhathi zakhona.

Sokuthutha zesonto zabantu abadala abasontayo azifani nezokuthutha ezinye izikonzo. Uma uqhathanisa, lezi ezokuthutha abantu abadala abasontayo zidinga inhlonipho kakhulu, and imvamisa yazo zijwayela ukuhlanzeka uma uzoqhathanisa nezinye zomphakathi. Lezi zona zidinga ukuthi zihlanzeke ngoba abantu suke bebheke esontweni, futhi umsindo awubi khona kakhulu uma uqhathanisa nezinye ey'seceleni.

Ngokubona kwami uhlelo lokukhokhisa abathuthi izimpahla intela lubaluleke kakhulu ngoba intela isiza abantu abaningi kabi eNingizimu Afrika, hhayi ukuthi iyakhokhiswa nje ngoba kuchithwa icala. Iwusizo kakhulu, futhi la bantu abathutha izimpahla bakulungele ukuthi bekhokhe intela ngoba imali bayayenza futhi hhayi encane. Ukuguquguqu kufanelekile ngoba isikhathi siyashintsha esikhathini samanje, izinto angeke y'safana neminyaka edlule. Ushintsho lubaluleke kakhulu, awukwazi ukuhlala isikhathi eside uthembeleni entweni eyodwa, kumele ushintshe ngokushintsha kwesikhathi. Ngamafuphi nje ngithi intela ibaluleke kakhulu ukuthi ikhokhwe abathuthi bezimpahla.

Into yokuqala engingayenza uma sengibonile ukuthi izimpahla zami zilahlekile noma zilimele. Uma sesifikile endaweni lapho engehlika khona, ngingakhulumisana nomshayeli nabasizi bakhe asebenzisana nabo, ukuthi sekwenzeke umshophi la impahla yami ilimele noma ilahlekile. Ngibavezele ukuthi kubaluleke kangakanani kimi ngale mpahla le. Uma isixazululo singatholakali-ke lapho sengingadlulela phambili kubaphathi babo ngibike ukuthi sengehlelwe umshopi, isikhwama, iy'khwama noma iy'nto zami zilahlekile ezinye zilimele. Uma futhi isixazululo ngingasitholi sekuyophoqa-ke ukuthi ngivule icala ngisho ukuthi ubudedengu babo bungenze ngalahlekelwa izimpahla zami.

Indlela elula engenziwa ukuze ahlangabezane nezidingo zabantu abadala, ukuthi la phezulu ngasemakhanda abo, kuvuleke indawo enkulu yokubeka imithwalo kunale ekhona njengamanje, ngoba uma uthatha ukubheka abantu abadala bajwayele ukuba nemithwalo emkhulu. Lokho kwenza ukuthi bagcine sebehlala kabi or bahlalisana kabi kabi. Okulandelayo ukuthi la ngezansi kwezinyawo zabo, kuvuleke isikhala esikhulu ukuze bezokwazi ukuphumuza izinyawo zabo engekho ogxoba omunye noma ophazamisa omunye agcine esekhalaza. Mase kuba nendawo yokubeka isandla ukuze siphumule naso isandla sesikudla.

Indlela engcono manje esingenziwa uma ubheka esikhathini samanje, yikho ukusebenzisa lona lolu lwazi oselujule kangaka, phecelezi abalubiza ngethekhinoloji. Uma singasebenzisa yona ithekhinoloji, siyibeke ku-inthanethi, wonke umuntu manje usengaba nolwazi and futhi selingathuthuka kangcono ukuze wonke umuntu ofisa ukugibela amabhasi esheshe ebone ukuthi namhlanje izikhathi zimi kanjani njengoba kuwumsombuluko, noma ku-ulwesibili. Ila iy'khathi zizobeka khona zihlukane ngokwamahora. Kuzoshiwo ukuthi, namhlanje ekuseni sihamba ngobani iskhathi kanjalo kanjalo kuze kuphele iviki. Leyo nto ingenza ukuthi wonke umuntu azi and futhi aqondisise.